Ngingatshela kakhulu abantu ukuthi bahambe bayolibuka ngoba ngibone indlela beliyilo, futhi indlela engilithanda ngayo. Ngakho-ke, ngingatshela abantu ukuthi bahambe bayolibuka.

Kubalulekile kakhulu ngoba uma umuntu engazwisisi ukuthi kubhalweni, azomsiza kakhulu phecelezi, subtitles. Ukuze akwazi ukuzwisisa ukuthi kuthiwani.

Kulula ukuthi abantu batshontshe imininingwane yabantu ngoba esikhathini samanje basebenzisa le nto ekuthiwa phecelezi, hacking ukuze bakwazi ukutshontsha imininingwane yabantu. Le nto ingavinjwa ngokuthi kube khona phecelezi, i-system engayenza ukuthi abantu bangakwazi ukungena emafonini wabantu, futhi bayenze ubugebengu.

Ngingakha ifomethi elisha bese ngifaka kakhulu izingoma noma umculo wabantu basendaweni, ukuze nabo bazokwaziswa futhi nekhono labo libonakale.

Ziyasiza kakhulu ngoba uma kukhona ofuna ukundlulisa komunye umuntu uyakwazi ukukwenza futhi usheshe ngenxa yokuthi indlela enixhumana ngayo. Futhi noma loyo muntu ofuna ukuxhumana naye ekude, noma ekwamanye amazwe niyakhona ukuxhumana.

Kubalulekile kakhulu ukuthi sisebenzise ulimi laseNingizimu Afrika. Futhi mina ngingakhetha isikhundla lapho ngibhala khona phecelezi, ama-subtitles. Ngoba leyo nto ibalulekile kakhulu ukuthi abantu bayizwisise into eshiwoyo noma ekhulumwayo, uma bengayazi lolo limi lolo esuke lukhulunywa kulelo nhlelo.

Uma ungumkhangisi kubalulekile kakhulu ukuthi ufake yonke imininingwane yakho uma uhambe uyokhangisa ngebhizinisi lakho. Ngoba leyo nto leyo ikunika ithuba lokuthi utshele wonke umuntu ngayo yona le bhizinisi yakho, kungabikhona into oyishiya ngemuva.

Isiteshi engisithandayo iKhozi FM ngoba baningi abantu abathola usizo kuleso siteshi. Futhi ngisho noma ungasuwuyena umuntu ohlala KwaZulu Natal, usizo uyalithola, abakhethi bala lamuntu noma abakhethi lapho ohlala khona.

Isigqugquzela ngokuthi sikwazi ukufunda ngamanye amasiko. Futhi iyasibandakanya ngoba ngazo zonke izikhathi bahlezi befuna ukuthi sifunde ngamanye amasiko. Futhi sikwazi nokwenza ezinye izinto amanye amasiko azenzayo.

Yebo, kubalulekile kakhulu ngoba uma benza kanjalo abantu bathola ithuba lokuthi bazi kangcono ngalawo maciko.

Ngingafaka zonke iy'nhlobo zemiculo ngoba abantu abathandi umculo ofanayo, noma umculo owodwa. Kanjalo-ke, ngingahlanganisa zonke izingoma ukuze wonke umuntu olalela umsakazo ezojabula, futhi aneliseke ngale nto esibamamelisa yona kumsakazo.

Amafomithi aziwa kakhulu iphecelezi text format, image format, audio format, kanye ne-video format. Abantu abaningi bathanda amamuvi abafundisayo ukuze bazoba nolwazi oluningi mayelana namanye amazwe noma izinto ezenzeka emhlabeni jikelele.

Ngingayenza isiciniseko sokuthi yonke into emayelana nalelo bhizinisi engizabe ngikhangisa, ngibatshela yonke into, angishiyi lutho ngemuva. Ukuze abantu bazowazi futhi bazwisise ngebhizinisi engizabe ngilikhangisa. Futhi ngingasebenzisa i-Q and A phecelezi, question and answer, ukuze abantu bazofunda ngalo lona lelo bhizinisi engizabe ngilikhangisa futhi bazi kangcono mayelana nalo.

Ngingaqinisekisa ukuthi uma ngithenga lowo mshini olusha, ngicele usisi noma ubhoti ozabe engisiza ukuthi angibhekele ukuthi liyasebenza yini. Futhi ngibheke ukuthi yonke ento ephuma nalowo mshini ikhona phakathi.